Umuzwa wokukhathazeka ukuthi akasakhoni ukuxhumana mekafuna ukuxhumana ngenxa yezindleko, kanti umuzwa nokudideka ukuthi uzokwenzenjani ukuze akwazi ukuthi athole iyindlela nayo ngabantu isikhathi eside ngaphandle kwezindleko ezikhula imihla namalanga. Kanti ngamusiza ngokuthi ngimbonise izinye iyindlela zokuxhumana okufana njenge-Wi-Fi okuyinto ehlala isikhathi eside, kanti futhi enye i-social media lapho okwazi khona ukuxhumana abantu osuke ubafuna kalula.

Ngingawuklama ngokuthi ngibize abantu bendawo abanesipho esithile ukuzonandisa kulowo mcimbi, kanti futhi kulowo mcimbi ngiphinde kube nento engathi ikhombisa amasiko ethu lapho esiphuma khona ukuze kuyoheha nabantu abadala. Okunjengokuthi kuphela kube nabantu abayogida, kube nomncintiswano wabantu abagidayo, abantu abaculayo kanye nabanye, lokho kuyoheha ukuthi izinga labantu beze kulowo mcimbi ngobuningi.

Ijezi, i-hip hop kanye nomculo omdanso we-electronic i-EDM, izitayela zomculo ezihlukene futhi ezinobuqili obuhlukile. Ijezi igqamile ngokusebenzisa izinsimbi eziphilayo, amahamoni acebile, kanti i-hip hop igxile ekuxexeni nezinkondlo, inezigubhu eziqinile. Kanti i-EDM yakhiwe ngokuphelele ngezinsimbi ze-electronic, inesivinini esisheshayo, ama-loop nama-drop ashukumisayo inhloso yayo enkulu ukuba abantu bethu bagide. Ngenkathi ijezi igxile kobuciko bomculo, i-hip hop igqamise umyalezo, kanti igxile ekujabuliseni nasekudanseni.

Kwesinye isikhathi abantu bayaye benze amahlaya ngabantu abakhubazekile, lokho kuyaye kwenze abantu abakhubazekile bezibone bengasikho abantu bezibukele phansi kwabona befise nokuzibulala okuyinto engeyinhle. Kanti izindawo ezingenziwa ukuthi zokuhlala ukuze zibaseke ukuthi kube khona lapho, noma kungathiwa kukhona ohamba nge-wheelchair, kube khona isakhiwo esizokwazi ukuthi esizokwazi ukuthi sikwazi ukufaka lo ohamba nge-wheelchair. Okanye lona ohamba ngezinduku ongakwazi ukuzihambela kahle ngalokho bayozibona nabo besekwa, bezibone bengabantu.

Amasu ukuthi ngibambisane nemikhiqizo efanele kanye nabanye abathonya abalandeli abafanayo, lokhu kungafaka imikhankaso efana nokwabelana ngemikhiqizo, imincintiswano noma ukwenza okuqukethwe ndawonye. Ukuxhumana nabanye abathonya kusiza ukukhulisa ukufinyelela nokwakha ubudlelwano okuthembekile, impumelelo yalokho kuhlanganyela ingalinganiswa ngokubuka inani labantu abafinyelelwe izinga lokuzibandakanya. Kanye nemibono evela kubalandeli.

Ukuthi asuse abakhomenti walaba abakhuluma isixhwanguxhwangu kuma-comments akhe okanye abasuse abadilethe. Kanti kulona ohlukunyeziwe into angamele ayisho ukumeseka, ambonise izindlela okanye izinyathelo angazithatha kulaba bebemhlukumeza ku-inthanethi okanye ezinkundleni zokuxhumana.

Umngani wami wabhekana nesinqumo phakathi kokusebenzisa i-WhatsApp noma ukushayela ngomakhalekhukhwini ukuze ahlele umcimbi wokuzalwa, wacabanga ukuthi i-WhatsApp iyonga izindleko futhi ivumela ukuthi abanye bathole umlayezo ngesikhathi esisodwa. Nakuba kunengozi yokuthi abanye bangawufundi, ukushayela kwabonakala kushesha kodwa kudla isikhathi nemali. Ekugcineni wakhetha i-WhatsApp ngoba yayingabizi futhi imvumela ukube axhumane nathi sonke singabangani bakhe ngesikhathi esisodwa. Wazizwa enokuthula ngalolo khetho nakubo wayenokukhathazeka okuncane ngokuqinisekisa kokuthi umlayezo ufinyelele kithi sonke thina bangani bakhe.